I-YouTube ingakubhadela ngalokho.

Iye ufunjathwako olipopotwana ungamsebenzisa imini yoke ibhetri lakhona lingaphunguki msinya. Lokho kubangelwa kukobana ufunjathwako olipopotwana akanazo izinto ezinengi, begodu kakhulukazi iinkundla zokuthintana. Begodu abofunjathwako abalipopotwana abakavamisi bona babe ne-inthanethi.

Kungabangelwa zizinto ezinengi khulu, kodwana ezimbili ezikhamba phambili kukobana umaliledinini wakho nofana ufunjathwako wakho umbeke ku-silent mode, nofana ufunjathwako wakho unekinga ye-network.

Kufanele afake imali enengi khulu ekukhuliseni itheknoloji, ngombana mva nje sele itheknoloji ikhamba phambili ikakhulukazi eemfundeni. Abafundi abanengi basebenzisa itheknoloji lokha nabenza iimfundo zabo, begodu mva nje itheknoloji ilisizo elamsinya begodu elirhabako, ngombana itheknoloji yenza izinto burhaba. Itheknoloji lingomuso lethu ingakho-ke urhulumende kufuze afake iimali ezinengi ekuthuthukiseni itheknoloji.

Iye lokho mbono omuhle kwamambala, ngombana umrhatjho womphakathi nguwo oseduze begodu ngiwo ongasebenza indlela ehle ekuthuthukiseni abavumi baleyo ndawo, ngivumelana nawo.

Funjathwako osezingeni eliphezulu kufanele abe nebhetri elingapheli msinya, begodu kufanele abe ngufunjathwako osezingeni eliphakeme lokwakhiwa, okutjho bona fanele abe ngufunjathwako oqinile. Zinengi iindlela zokuqhumana ngofunjathwako osezingeni eliphezulu ngaphandle kwe-inthanethi. Kufanele abe ne-bluetooth nofana i-USB kufanele abe ne-storage esaneleko begodi esimsinya.

Ipilo ingaba budisi khulu ngaphandle kwazo ngombana iimfowunu zisebenza khulu mva nje, khulukhulu lokha abantu nabasebenzako. Abantu abanengi sele basebenzisa iimfowunu ukwenza imisebenzi yabo, begodu abanye basebenzisa iimfowunu ukwenza imali. Iimfowunezi zenze bona ipilo ibelula kwamambala.

Iye lokha nawufake ividiyo elumelako ku-inthanethi ungathathelwa amagadango womthetho.

Iinkundla zokuthintana yindlela esetjenziswa khulu mva nje, yindlela yokuthintana nabantu abakude nokwenza abangani nabantu abakude. Sineenkundla ezinengi zokuthintana ezihlanganisa abantu, begodu zenzelwe bona umndeni uthintane ngaso sonke isikhathi nanoma ukude. Kokuthoma sinekundla yokuthintana esetjenziswa khulu okuthiwa yi-WhatsApp, sibe nekundla yokuthintana okuthiwa yi-Facebook, bese sibe nekundla yokuthintana ekuthiwa yi-TikTok kanye nezinye ezinengi.

Lokha umuntu nakaphelele lidatha akakghoni ukungena nofana ukusebenzisa i-inthanethi, begodu akakghoni ukusebenzisa iinkundla zokuthintana ezifuna idatha.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji ukufundisa kanye nokuthintana.

Ukuphela kwedatha kuhlukahlukile begodu ukuphelwa kwedatha, nofana ukuphelelwa sikhathi kwedatha kuya ngokuthi uthenge idatha elibekelwe isikhathi esingangani, begodi lenani elingangani. Idatha ukuze liphele nofana ngaphambi kokobana liphele kunesikhathi esithize elibekelwe lona. Ngakho-ke ukuphelelwa sikhathi kwedatha kudzimelele emalini oyibhadalako lokha nawuthenga idatha, kanye nesikhathi obekelwe sona ngaphambi kobana liphelelwe sikhathi.

Mina umvumo ngiwulalela emrhatjhweni.

Iye, kungasiza khulu lokho ikakhulukazi ilimi lesiNdebele.

I-Wi-Fi isiza umphakathi khulukhulu lokha nangabe ufuna ukusebenzisa iinkundla zokuthintana, begodu umphakathi lokha nakune-Wi-Fi emphakathini uyakwazi uku-aplayela imisebenzi, nofana ifune imisebenzi eseduze kwendawo.

Iye ukusetjenziswa kwabomaliledinini khulu lokho kwenza

Iinomboro zethu bazifumana namkhana bayazithenga, begodu okhunye kwenzela kukuthi kuvuza kwedatha. Okhunye abakusebenzisako ukufumana iinomboro zethu basebenzisa i-App ezingakavikeleki.

Awa angifakazi mina lokha nakutheliswa umuntu eenkundleni zokuthintana.

Awa ipilo ngaphandle kwedatha inokuba budisi, ngombana izinto ezinengi zitlhoga idatha bona zenzeke. Ngalokho asikghoni ukuphila kuhle lokha nasinganadatha, ngombana ukuze sikhulume nabantu esitjhidenene nabo sisebenzisa idatha eenkundleni zokuthintana, nofana ukuze sifune imisebenzi nofana sifuna ukwenza irhubhululo, sisebenzisa idatha nakhona.

Sinemihlobo eminengi esetjenziswako yabomaliledinini esikhathini sanjesi, kodwana mina ngazi emithathu, ipopotwana, ama-smartphone kanye neemfowunu zemidlalo.

Umbono wami ngepilo le uthi lokho akusikuhle khulu ngombana abantu mvanje sele bagadangisa nemingcwabo ekubeni umngcwabo kufuze bona kube yinto efihlekileko begodu ekhamba ngefanelo.

Umehluko phakathi kwezinto ezimbilezi kukuthi i-Wi-Fi uyisebenzisela ukungena ku-inthanethi. I-inthanethi ziinkundla zokuthintana kanye nokhunye okunengi ekuzokusiza ukufumana ilwazi kanye nokuthintana nabantu.

Abanye ababukeli abawathandi amavidiyo amade eenkundleni zokuthintana ngombana awona isikhathi begodu aqeda nedatha.

Umbono wami ngekulumo kagogo kukuthi iingoma zanje nangembala ugogo unembile nakathi azisanayo imilayezo, ezinengi zazo azinayo imilayezo kodwana ezinye zisese nayo imilayezo.

Iye, umdlalo uyasibumbanisa isitjhaba ngombana lokha nakunomdlalo ikakhulukazi umakhakhulararhwe imihlobo nemihlobo yabantu iyahlangana begodu iyagidika lokha nakunomdlalo.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokobana bamupha indima ekulu efilimini begodu uvela kanengi kunabanye abalingisi abakhona efilimini.

Iye, ngiyavumelana nalokhu ngombana ukuthuthuka kwethekhnoloji kuthuthuke khulu mvanje ngombana iindaba kanye nokhunye okwenzeka emhlabeni jikelele kuyavela eenkundleni zokuthintana lokho kwenziwa kuthuthuka kwethekhnoloji.

Iingoma engikhanuka bazidlale emrhatjhweni ziingoma ekuziingoma ebathi yingwijo ekuzingoma khulukhulu ezivunywa lokha nakudlala umdlalo webholo erarhwako, isibanga sokobana ngifune udlalwe kukobana iingoma lezi zizosisiza lokha nasizaziko ukuthi sikwazi ukuzivuma begodu sigidinge ngazo lokha nakuwina iinqhema esizithandako.

Awa, lokho angiboni bona kungenza abantu bangasayi eenkundleni.

Kuqakatheke khulu kwamambala lokho ngombana kuzobasiza bona bazi bona i-router abayithengako ilungile na begodu ngiyo leyo abayifunako.

Okungabuyisela abathandi nabalandeli bemidlalo ematatawini kukuthi imidlalo ingasadlalwa kumabonwakude begodu ingasadlalwa naku-inthanethi lokho kuzokwenza bona abantu baye ematatawini bayokubukela imidlalo.

Nange ngingabamvumi ngingavuma iingoma ezithinta iphasi loke.

Iye, liqiniso lelo.

Iye, wona asese nomthelela kudijithali ngombana abantu bakhona abantu abathanda ukufunda abomaphephandaba nofana amaphephandaba.

Kuqakatheke khulu ngombana lokha umphakathi nasele ufuna ukuthumela nofana ukunikeza umphakathi umlayezo othize uya emrhatjhweni wazise umphakathi ngalokho ekufanele bakwazi.

Ukufaka amalimi wesintu kudijithali kusiza ngokuthi lokha umuntu nakangazwisisi elinye ilimi alifake kudijithali lokho kuzomqhazisela nofana kuzomupha ipendulo ngelimi lesintu.

Iye, kungakghonakala lokho.

Iingoma engithanda ukuzilalela ngabosondo emini ziingoma ekubizwa ngokuthi ziingoma ze-R and B.

Ngokubona kwami into ebakghabhudlhako ukuze bangathandi ukubukela izemidlalo ku-inthanethi kungaba yi-network nofana kutlhayela kwedatha.

Engiyaziko ingoma ekhe yathandiwa eSewula Afrika kanye yathandwa nangezinye iindawo zangaphetjhela yingoma kaNomcebo Zikode kanye noMaster KG ingoma ethi Jerusalema. Ukuthi ingoma le idume yingombana abantu bebayidlala eendaweni zangaphandle ngaphetjheya begodu beyidlalwa eembhedlela kanye nalapha abantu bazilolonga khona abanye bebazithabise ngayo.

Idatha libiza imali ephezulu ngombana abantu abanengi basebenzisa idatha ukuqhumana nabantu kanye nokusebenza.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana abantu balisebenzisa ukwenza irhubhululo lokha nabafuna ukwazi ngento ethize. Balisebenzisa lokha nabatlola imisebenzi yesikolo. Balisebenzisa lokha nabasebenzako begodu abanye abantu balisebenzisela ukufuna imisebenzi kanye nokuqhumana neenhlobo zabo nabangani babo.

Okuqeda idatha khulu mavidiyo ngombana amavidiyo athatha indawo enengi khulu efowunini ngakho-ke atlhoga idatha elinengi.

Umuntu angabulunga idatha ngokobana lokha nakangasebenzisi iinkundlana zokuthintana namkhana i-nternet alivale.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha akakghoni ukungena ku-internet nanyana eenkundleni zokuthintana.

Abantu idatha balithenga ngokobana bathenge ummoya, ngemva kokuthenga ummoya bathenge idatha ngemali leyo ebayifakile yommoya. Abanye idatha balithenga ngama-App webhanga. Abanye idatha balibhadala qobe ngenyanga okubizwa ngokobana yi-Wi-Fi.

Idatha enarheni yeSewula Afrika libiza amanani ahlukahlukeneko kuya ngokobana wena ufuna idatha elingangani.

Abantwana besikolo idatha labo akukafuzi bona libize khulu. Lingabiza amatjhumi wamaranda ukufika kumatjhumi amahlanu wamaranda ngombana abentwana besikolo idatha balisebenzisa khulu begodu abasebenzi. Ngalokho-ke kubanzima bonyana bafumane imali yokuthenga idatha.

Kunedatha lenani eliphasi nedatha lenani eliphezulu.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha akusesengiyo. Thina asisakghoni ukuphila ngaphandle kwalo ngombana silisebenzisa khulu ukwenza izinto ezinengi qobe lilanga.

Idatha libiza khulu eSewula Afrika ngombana eSewula Afrika i-network nofana iindaba zokuthintana ngokwe-internet akukathuthuki khulu kunamanye amazwe.

Idatha ngilonga ngokobana ngingasebenzisi i-internet nalapha kungakafaneli khona begodu lokha nangingasebenzisi i-internet ngiyalivala ukwenzela bona longeke.

Ikhamphani ebiza ngconywana ngenyanga edume khulu eSewula Afrika yikhamphani ye-Telkom.

Ukudlala umvumo ku-internet kudla khulu idatha.

Awa, nami ngibona kungcono lokha nawuthenga idatha ngobunengi ngombana libiza ngconywana.

Idatha lithengwa ngeendlela ezinengi ezihlukahlukeneko. Ungalithenga ngomaliledinini lokha nangabe une-App yebhangeni. Ungalithenga ngokobana uthenge ummoya uwufake kumaliledinini ukwenzela bona ukwazi ukuthenga idatha.

Ukuphela kwedatha kuhlukahlukene kuya ngokobana uthenge idatha elingangani begodu balibekele isikhathi esingangani bona liphelelwe sikhathi.

Awa, awunawo amala.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokobana idatha lingabekelwa isikhathi.

Ungawulisa ngokobana ungabi nemali yokuthenga idatha ngomaliledinini ukwenzela bona ungathengi datha ngomaliledinini.

Iye i-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini ngombana lokha abafundi nabenza irhubhululo basebenzisa i-Wi-Fi begodu lokha nabafunda umsebenzi wesikolo nakhona basebenzisa i-Wi-Fi ukufumana ilwazi ngerhubhululo abalenzako ngakho-ke ngiyavuma.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji engakarhabi ukuzijamela yona begodu yitheknoloji engakabi ukugcwala khulu.